Ka tsa diterene phetelela go ama boitemogelo jwa batho go ya tirong ka tsela e e sa siamang, gonne go phela go tletse ka mo ditereneng, mme batho ba palelwa ke go dula fatshe. O ya tirong o tshwareletse mo dilong tsa gago gore ba seke ba di utswa ka mo tereneng, gonne ba batho ba utswa. Ee.

Go kgweetsa baesekele fa o ya tirong pula ena, ga go monate le eseng. Ba tla tshwanela ke gore ka dinako tsa dipula ba tla tshwanela ke gore ba palame dithekesi, di-bus-e, kana diterene gore ba tle ba kgone go ya meberekong ya bona, gobane ga gona gore o ka tsamaya ka baesekele mo puleng. O tlile go thapa, wa neelwa ke pula, mme fa wa feleletsa o lwala, o tshwerwe ke .

Bese tseo di kgang , maeto a maleele di dira sentle ke gore ge ba di dira, ba di diretse go tsamaya ditsela tse di telele, maemo a maleele di sa khutse. Di na le matla a mantsi, di na le le di tse dintsi.

Ee, ke kile ka reka dithoto tsa me go tswa nageng ya China, go tura thata go tlisa dithoto ka mo nageng ena ka lebaka la di-customs le inflation-e, mme e dira gore di ture go seka ga rekega bonolo.

Ke ile ka tsamaya leeto le le leele ka koloi, gobane ka koloi ga go tshwane le thekesi. O kgona go ema, le kgona go ema gongwe la robala, le kgona go ema gongwe la ikhutsa, le kgona go ema gongwe la ya ntlong boithusetso, le kgona go ema gongwe la ya go reka dijo, le kgona go ema gongwe la ikhutsa, la ya go dumedisa batho ba o le itseng. Ka ntla dithekesi le dibese ga di eme, mme o dula o ntse o lapile.

Aowa, motswalle tseya sejanaga sa gago o founele batho ba go lokisa dikoloi, o di ise ko teng, o duele madi, wena o kgone go dula fatshe o ikhutse, o relax-e. Ee, o seke wa itokisetsa yona isa sejanaga sa gago ko itukisa, akere e na le insurance.

Ba tshwanela ke go baya ditikara tsa matshwao a magolo a kwetseng ka bo khibidu a kwetseng L go bontsha gore e sa le baithuti, mme e sa le ba ba šwa ga ba tshwanela go tsamaya ka bonya. Mme fa go na le dikoloi tse dintsi, tse se itseweng ka traffic-ke, ba tshwanetse ko go indicate-a ka mabone a koloi tsa bona.

Ka tsela eo ba ka thibelang gore ba ka bona dikotsi mo ditseleng tse di tlhanaselang, ba no tshwanetse ke gore ba tsamaye bonya gore ba seke ba dira dikotsi.

Fa ba boa ditirong ba boa ba lapile thata.

Ekile ra emisiwa ke maphodisa a tsela re tshwanetse re ye sekolong mme re latetswe.

di direlwa gore batho ba kgone go kganna, le bao ba tsamayang ka maoto ba kgone go bona mo tseleng e ba tsamayang mo go yona, mme ba seke ba wa. Bakganni ba se ke ba thula batho ba ba tsamayang ka maoto le diphologolo.

Ke utlwa gore dibese ga di sa tsamaya go isa batho ditirong ka lebaka la gore batho ga ba di palame mo radio-ng e le bosigo ka ura ya borobongwe bosigo, ke tshwanetse ke loge leano la go bona madi a go palama thekesi go ya tirong, ka ke ne ke setse ke rekile tekete ya bese.